Dumelang moriana wa sefuba o fedile. Mme ke ona re entseng order-a ya disebediswa hore re o kopane. Mme re tla le re tla le tsebisa hanghang. Ha di se di fihlile mme re tla o lebisa ho lona. Le re tshwarele haholo ka tshitiso eo. Re a leboha.

Dumela, O kae? Tse le ya hantle hae?

Ke dumela hore dipetlele le di-clinic ba ya hlalosa ka dintlha tsa thobalano, jwalo jwalo. Empa tjhe nna ke batla ke sena pono e felletseng tabeng ena. Hobane taba ya mofuta ona ke nahana hore motho le motho o batla a na le kutlwisiso ya hore dintho tsa mofuta o jwalo, motho o na le tokelo ho tsona mme motho ha a tlameha ho etsiswa ntho a sa e batleng, kapa ho mo etsisa ntho a seng maikemisetsong ho yona. Taba ya mofuta o jwalo e nkuwa e le tlola molao.

A mang a matshwao a kankere ke ho theoha haholo hwa mmele. Ho theoha mmeleng e nngwe ke ha motho a dula a kgathetse, ntho ya hore motho a iphumane a se na matla le motho ya dulang a kgathetse. Ba bang o tla ba bona ka letlalo hore e be letlalo le lona le a fetoha kae, kae. Ke dumela ke ona a mararo ao ke batlang ke a tlwaetse kapa ke tlwaetse ho a bona matshwao a batho ba nang le lefu la kankere.

Ho na le mananeo a mangata haholo kajeno a etelletsweng pele ke di-NGO mme a ya tholahala ka hare ho metse ya rona, ka hore ba tsamaya ka di-clinic tsa makoloi hore ba kgone hore ba finyelle batho ka hare ho metse ya rona. Mme motho o ka se tsamaye nako e kae ka hare ho lekeishene, o so ke o kopana le tente ya mofuta o jwalo kapa le koloi ya mofuta o jwalo. Moo motho a ka fumanang thuso ka tsa bophelo bo botle.

Boholo ba nako ke hobane ditsela tse tlang mapolasing ha di ntle, ebile ha ho bonolo hore ha motho a o founetse, a o bolella hore o late mokudi hokae. O ka kgona ho ka fihla sebakeng seo hobane boholo ba ditsela tsa mapolasing ha di na matshwao, jwale ho batla ho ba thata ka nako hore motho o tswe teng o ye teng. Ka lebaka leo, la hore boholo ba ditsela tsa teng ha di na matshwao. Di batla motho a tsebang dibaka tseo hantle.